Ngicabanga ukuthi bangaya ezitolo lapho okuthengiswa khona amawayini, ebese bapha abantu iziphuzo zamahhala. Ngaleyo ndlela ingafinyelela kubantu abaningi imikhiqizo yabo.

Kubalulekile ukuthi zithole umgomo kuze zikhule kahle futhi zingangenwa izifo kalula, zife. Yingakho kubalulekile ukuthi zithole umgomo ukuze zizokhula zinempilo.

Mina ngathola isipho esasivela kugogo lapho ayenze khona ijezi ngokotini wezandla. Kwakuyijezi elihle kakhulu, noma-ke sekuyisidala ukugqoka izinto ezithungiwe noma ezikhroshiwe kodwa kwakuyisipho esihle kumina. Asikho isici engingathi sasikhona, kuphela nje ngangibona ubuhle.

Izinyathelo ezilandelwayo ekufakeni i-conditioner nokuvikela isikhumba ekulimaleni uyithola ebhokisini layo i-conditioner lapho ikunikeza khona imiyalelo yokuthi uyisebenzisa kanjani. Izinhlobo nezinhlobo zama-conditioner ziyaye zihluke ngendlela esetshenziswa ngayo. Ukuze uthole izinyathelo okuyizona ezilandelwayo zaleyo conditioner osuke uyithengile, komele ufunde imiyalelo ebhaliwe belu i-conditioner yakho.

Ukufunwa kwamanzi emadolobheni kunomthelela omubi kakhulu, ngingasho njalo ekushodeni kwamanzi ngoba abantu baningi bahlangene endaweni eyodwa lapho khona bezodinga amanzi amaningi. Okwenzukuthi kube nzima ukuthi baphakeleke ngamanzi anele ukuthi bawasebenzise bonke ngoba bebaningi, futhi abanye behluleka ukuwasebenzisa ngendlela. Okwenzukuthi kugcine esemosheka noma esesebenziseka ngendlela okungeyona. Nesimo-ke senhlalo okuyisona esingesihle kahle, ukungawuhloniphi imvelo enye yezinto ezenza ukuthi amanzi egcine engasekho kahle.

Iy'nselelo ababa nazo ezokuthi abanayo imali eyanele yokuthi baqashe abasebenzi ngokwanele abazosebenzela amasimi abo. Okunye futhi ababhekana nakho ukuthi imikhiqizo yabo ayingenile kahle ezitolo, noma emamakethe lapho kuthengiswa khona. Ngicabanga ukuthi enye yezinselelo ababa nazo abalimi abasafufusa leyo.

Ngicabanga ukuthi abantu amanzi basawasebenzisa ngale ndlela yowukuthi awaswelakele. Basanisela ngawo noma eseshoda, okwenzukuthi kube nengxabano ngoba abanye badinga ukuthi amanzi ongeke ukuze bekwazi ukuphila. Yingakho edala izingxabano phakathi kwabo. Kumele babe nesisombululo lapho kuzoba nemvumelwano khona yowukuthi kumele bawasebenzise ngokucophelela.

Izinambuzane ey'jwayele ukutholakala imisundu, amabhungezi kanye nesihlakava lapho ukuqeda khona ukudla emasimini. Ziningi iy'ndlela ezingalawuleka ngaso, khona iy'ndlela ey'jwayele ukusetshenziswa emakhaya lapho kutholakala khona umlotha lo okusuke kade kubaswe ngawo ekhaya kube iwona ekuzochelwa ngawo emasimini. Ebese kuba khona nezinto ezithengwayo ey'tolo okuyizona ezivikelayo.

Ijazi likamkhulu ijazi lakhe lokugada imfuyo, ulisebenzisa ngesikhathi esiningi uma ekhipha noma engenisa imfuyo yakhe. Libaluleke kakhulu-ke kuye leli jazi ngoba ngisho kubanda ngeke uzumbone egodola, ngisho kunetha limgcina omile njalo. Ingakho lubalulekile kuyena leli jazi leli.

Njengomuntu ongenalo ulwazi nge-hydroponics okokuqala ekungamele ngikwenze ukuthi ngithole ulwazi kanye nendlela yokuthi isetshenziswa kanjani. Ngithole futhi nekuthi iziphi izici ezingaba khona ezitshalweni ngaphambi kokuba ngiyisebenzise. Into yokuqala nje engamele ngiyithole ulwazi nge-hydroponics, ebese-ke ngiyayisebenzisa.

Njengomuntu okhulele endaweni yasemakhaya lapho kusebenzwa khona emasimini siqale ukusebenza emasimini sibancane, ulwazi ongeza nalo olokusebenza nje emasimini, ulwazi olungafundelwe engikhule nje liyinto esiyisebenzisayo ekhaya. Ulwazi nje lokusebenza emasimini lokuthi ngaphambi kokuba ufake isitshalo phansi insimu yakho kumele ibesesimeni, ibesezingeni, ibe ihlanzekile futhi ukuze isitshalo sakho sikhule kahle sinothe, sivumele umhlaba. Okunye futhi engingeza nakho ukuthi sibe ney'ndlela zokuthi sikuvikele ezinambuzaneni kanye nasezilwaneni ezingakudla njengezimbuzi, nezinkomo.

Uhulumeni kumele abe nendlela lapho azosiza khona abalimi ukuthi abanikeze noma abalethele odokotela bezilwane la abazofika khona bagome izilwane, noma abaphe uxhaso lwemali lapho bezothenga khona izinsiza ey'zodingwa yizilwane ukuze ziphile. Ngicabanga ukuthi ilona xhaso uhulumeni angeza nalo lolo.

Yebo, izinkomo zikhona ekhaya zifuyiwe, zifuywe ugogo. Inselela engike ngayibona abhekana nayo ukuthi izinkomo lezi zidinga ukunakekelwa ukuze ziphile, njengokuthi zidinga ukuyiswa ediphini lapho ezizosuswa khona izilwanyana lezi eziba semzimbeni kuzona izinkomo ey'bizwa ngokuthi amazenze. Zidinga ukujovwa nazo ukuze y'hlale ziphilile, kumele ube nemali yokuthenga phela yona imijovo yey'nkomo. Okunye engiphinde ngakubona futhi okuba inselela ukuthi izinkomo lezi zidinga umuntu ozozinaka noma ozozilusa ngesiZulu ukuze zihlale zinokudla ngoba angeke uze ugcine uzigcine endaweni eyodwa njalo kumele zihambe zifuna ukudla, enye inselela eba khona leyo.

Okokuqala nje kumele ube nendawo lapho izinkomo zakho uzozibeka khona. Into yokuqala leyo okumele ube nayo indawo, ebese uba nomsebenzi noma abasebenzi abazokusebenzela ukugada imfuyo yakho abazodinga ukuthi ubarholele. Okusho ukuthi namba two, uzodinga imali yokuqala leli bhizinisi leli lakho lezinkomo. Namba three, kuzomele ube nazo phela izinkomo ezimbalwa zokuqalisa, ngaphandle kwezinkomo ipulazi lezinkomo alikho. Izindleko y'zoba ziningi-ke ngoba kuzomele izinkomo zigonywe, izinkomo zizodinga ukunakekelwa, iy'nkomo zizodinga ukudla ukuze ziphile, zizodinga utshani. Izindleko lezo .